Ndzi nga endla swa ku bela riqingho hikuva hi swona leswi swi hatlisaka naswona mi kota ku vulavula swilo hinkwaswo xikan'we.

Ti nga pfuna hi ku lemukisa vanhu hinkwavo lava yingiselaka ti tinsimu kumbe tinghoma.

Ndzi tsakela ti concert ta vuyimbeleri lebyi hanyaka hikuva ndzi kota ku vona munhu loyi a nga yimbelela.

E-e tinsimu ta masiku lawa a ti na dyondzo hikuva vo tala va yimbelela swin'wana na swin'wana na swo huma endleleni.

Ina ndzi nga yi amukela hikuva a swi talanga leswaku munhu a ku nyika xilo hi ntsengo wa le hansi.

Ndzi nga tisirhelela hi ku veka pin leyi tivaka hi mina ntsena yo tiya.

Yi nonoka hikuva yi kha yi tirhisa hi vanhu vo tala vo hambanahambana.

U fanele u vekela pin yo tiya swinene leyi nga ta ka yi nga tivi hi munhu naswona u sivela ku nyika vanhu foni hikuva va scam.

A yi kahle hikuva yi teka swilo swa vanhu na swa mavito malembe na leswaku va tshama kwihi naswona a swi hlayisekangi.

AI yi ta cinca misava hi ndlela yo biha hikuva un'wana na un'wana u ta tirhisa AI eka swilo hinkwaswo swa laha misaveni.

Netiweke leyi yi xavisaka data yo va na mfikelo wo antswa i ya telkom naswona magoza yo xava i wa star one eight zero star hash.

Swi endla leswaku Wi-Fi yi nga ha tirhi yi ta tirha ntsena loko gezi ri ri kona.

E-e Wi-Fi ya le tilayiburari a ndzi se tshama ndzi yi tirhisa naswona a ndzi swi tivi leswaku yi pimanisiwa njhani na Wi-Fi ya le kaya.

Wi-Fi ya mahala leyi ndzi nga tshama ndzi yi tirhisa i ya le i ya munghana wa mina naswona ntokoto wa kona a wu ri kahle hikuva ndzi kote ku yi tirhisa kahle.

Yi nga endla leswaku vanhu va tshika ku tirhisa AI va hambana na yona va nga endli nchumu hi yona.

Leyi ndzi yi tsakelaka i ya mavonakule hikuva va va ri karhi va kombisa na leswi swi nga endleka.

Ni va nga veka na le le ka tiselulafoni na le ka mavonakule leswaku vanhu va ta kota ku swi vona.

Ni nga vula leswaku ti nga pfuna vana vo tala leswaku va ta endla mintirhokaya loko va vuyile exikolweni.

Byi hambanile hikuva khompyuta yona a yi vaviseki naswona yi hava mahanyelo lama munhu a nga na wona.

Ndzi nga swi sirhelela hi ku veka tiphini to tiya swinene leti nga tiveki hi munhu un'wana leti tivaka hi mina ntsena hi ku fana na tinambara ta kokwani.

I swa leswaku tiselulafoni masiku lama ti tirhisa eka vutomi bya masiku hinkwawo hikuva hinkwaswo swi kwala swi kwalaya.

Swi nga va vuyerisa ngopfu va ta kota ku save na mali yo xava ti airtime na ti data.

Ku lemuka mavulavulelo i ku tiva leswi mavulavulelo ma nga endlisa swona na leswi ma tirhaka swona.

Matirhiselo ya ku lemuka mbulavulo i ma ku tivisa.

I ta ku leswaku swilo swa vona swi va swi sirhelelekile swi nga kumi hi wun'wana na wun'wana.

Swi nga lemukisa vadyondzi hi timhaka ta AI.

I swa swa ti channel leti nga kona eka mavonakule.

Swi na nkoka hikuva va nga kota ku endla ti assignment ta vona va kota ku tsala na ti na ti test.

Ti na wo vanhu va nga ha tsaki ku ya ti vona hikuva va tolovele leti nga le eka mavonakule.

Leswi nga ta lawula i masiku lama i nga tshama na yona na leswaku a yi mbariwanga.

Ndzi nga yi hlamusela leswaku u tshama a yi tirhisa kun'wana ke.

Loko Wi-Fi ya mina yi tima ndzi nga hleketelangi a ndzi titwi kahle hikuva yi ndzi disturb eka swilo swo tala.

Magoza lama nga tekiwaka ku hunguta ku antswisa i ku va ku hungutiwa mahungu eka tiselulafoni.

A ndzi se tshama ndzi endla tano hikuva loko se ndzi kurile ndzi kota ku hlaya kahle tiselulafoni na thekinoloji a ti a swi tinyike matimba.

Nkoka wa kona i wa ku va a nga xavi data leyi durhaka masiku hinkwawo router ya Wi-Fi yi yi hakeriwa kan'we ivi u kota ku yi tirhisa ku fikela loko n'hweti yi hela.

Mihlovo lowu ni wu tsakelaka i wa wasi hikuva wu sasekile swinene.

Swiphiqo leswi ni nga ta va ni nga ta hlangana na swona i swa netiweke yi nga khomi kumbe loko vanhu va yi lwela.

Va nga kota ku hlayisa data hi ku va va hunguta matirhiselo ya data.

Nkoka wa tiselulafoni eka nkarhi loyi i wa leswaku u nga kota ku foyinela vanhu lava nge le kule ku fana na maphorisa kumbe vanhu lava u va tivaka leswaku va ta va ta ku pfuna.

Va nga tivisa vanhu lava yingiselaka radio leswaku u lava ku pfuniwa hi swiambalo kumbe swilo swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla leswaku u tikuma u hlayisekile.

Risimu ra mina ra ba swinene naswona u nga tikuma u ri karhi u cina hi ndlela yin'wani yo chavisa.

I kokwani Thomas Chauke risimu leri va nga duma hi rona leri ndzi ri tivaka i ra i ra ku tiphina.

Ndlela leyi yi nga ya kahle i ku va u xave ka selulafoni hikuva swi hatlisa swinene.

Ina vanhu va nga tirhisana kahle hikuva va ta va va ri karhi va yi tirhisa hinkwavo.

Munhu loyi a faneleke a yi hakela ya muganga i Ndhavezitha.

Munhu loyi ndzi n'wu tivaka hi mina naswona ti mayelana na leswi ndzi hanyisaku swona masiku hinkwawo.

Yi pfuna hi ku va u kuma vanhu vo tala vo hambanahambana laha misaveni.

I I ku va va nga kuma leswaku i vanhu vo scam-a timali.

Ti cince hikuva masiku lama ku va va yimbelela hi xilungu ngopfungopfu.

Ndzi yingisela mahungu eka eTV News.

Lexi ndzi xi tivaka ka i xa Munghana Lonene.

I tinsimu to fana na ta va gospel to yimbelela hi Rebecca.

Byi endla leswaku vana va xikolo va disturb-eka hikuva yi yi karhi yi durha data.

Hikuva ya durha Wi-Fi naswona swi ta endla leswaku a ya nyika vanhu van'wani ndzi nga ri na vutivi va ta va ta tirhisa va yi heta va nga ri va ri karhi va nga hakeli.

Ndzi nga n'wu byela ku ku na ti-router letiya tintsongo leti ti nga lava ti nga laveku gezi.

Swi nga endla swa ku i tikuma i helele hi data i u karhi u nga switivi.

Leswaku i ta swi tiva ku ri u fanele u xava yin'wani.

Swi va pfuna leswaku va kota ku tirha kahle kun'wana na kun'wana lava laha va nga ko.

Hikuva Wi-Fi a yi durhi naswona yi kahle swinene yi fast.

Ndzi twisisa leswaku hi hi hi yin'wana ya swilo leswi swi vekelaka vanhu kumbe swi hlayiselaka vanhu swilo swa vona .

Va nga lulamisa eka swilo leswi va va vulavulaka hi swona ntsena.

Hikuva ti-network a ti fani naswona ti na mintsengo yo hambanahambana.

Leswi endlaka leswaku swihangalasamahungu hi inthanete swi nga vi kahle i swilo leswi va swi kombisaka.

Loko ndzi lava leswaku data ya mina yi nga heli ndzi yi tirhisa kahle ndzi download-a swilo leswi ndzi swi lavaka loko ndzi ri nga ri ku yi tirhiseni ndzi yi tima loko ndzi swi vona leswaku yi la ku hela ni yi tirhisa hi vu hi vu kahle ngopfu.

Malume data bundle i swilo leswi swi endlaka leswi swi mi pfunaka leswaku mi nghena kun'wana na kun'wana ku fana na inthanete na WhatsApp.

Xivangelo xa kona i xa leswaku, ku na mhaka leyi vitaniwaka hi inflation leyi humelelaka laha misaveni leyi endlaka leswaku swilo swi durha ngopfu.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wona matirhiselo ya data ya vanhu, wu le ka xiyimo xin'wana xa le henhla swinene.

A nga nghena eka inthanete a nghena na le ka WhatsApp-u kumbe na le ka TikTok.

A nga kota ku ku fikelela mitirho leyi kumekaka online.

Ina, ti hambanile. Data ti-data tin'wani loko u xava ta hela kambe tin'wani ti-Wi-Fi loko u xavile u ri na yona ekaya yi vitaniwa unlimited. Leyi swi vulaka leswaku a yi heli.

Ku pfaleriwa ka data eka ku va loko yi expire-rile ya ha tele u nga ha koti ku yi tirhisa.

Ina, ku na ku hambana eka ku durha ka tona hikuva na tona ntsengo wa kona wu hambanile.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo swi swi teka data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito. Hikuva loko se mi mi karhi mi vonana, hi swona swi endlaka leswaku data yi tirhiseka ngopfu.

I tihakelo ta n'hweti leti va ti lavaka.

E-e, ndzi vona swi nga ri swa kahle hikuva vanhu van'wana a va swi koti ku tirhisa data yi tele hi nkarhi wun'we.

Loko malume a lava ku xava swi data swi ya hi ku u tirhisa network-e yihi. Loko a tirhisa Vodacom, u ri star one one hash, ivi a tlhava laha va yi nga tsala ku data a xava kona.

nkoka wo wo xava mobile data i wa leswaku u yi tirhisa swin'wana na swin'wana hinkwaswo leswi u swi lavaka.

I pulani yo hakela two fifty for data leyi nga heriki.

Ina, ti kona tiphasela to hlawuleka ta data.

Yi hatla yi hela hikuva yi va yi nga talanga, naswona u yi tirhisa hi xitalo.

E-e, a swi fani swi hambanile ngopfu.

Ina, u nga yi thirhisa hikuva yi tirhiseka kun'wana na ku'nwana.

E-e, VAT a yi katsiwangi.

U nga swi hunguta hi ku va u hunguta matirhiselo ya wona, hi ku va u tshika ku tshama yi layitiwile data. Naswona u u u yi tirhisa eka swilo leswi lavaka data yo tala.

Va nga top up-a hi ku xava airtime-i ivi va xava data hi yona.

E-e, ti-top up-u va nge koti ku ti sivela.

Va xava hi ku tirhisa USSD.

E-e, va nge swi koti vatirhi ku engetela mali ya khampani.

Ku hela ka ka data i i ka nkoka hikuva ta ya expire-ra data munhu a nga se heta no yi tirhisa.

Ina, swi kona leswaku u yimanyana kumbe u yi tirhisa kahle leswaku yi data yi nga heli.

E-e, ku hava leswaku yi vuyisiwa kumbe ku tlheriseriwa mali.

E-e, a swi khumbi helo ku nga endleki nchumu eka data ya wena ya sweswi.

Ina, hikuva himpela mintirho yi le ku heleni hikuva thekinoloji yi tekeriwa ehehla kumbe yona yi teka ndhawu.

A ndzi ta va byela leswaku ku na khombo leri ri taka, naswona va nga endla yini ku tisirhelela. Naswona va tlhela va kota ku tshama va va ri etindlwini.

E-e, hikuva swi ta endla leswaku ndzi loloha ndzi nga ha koti no tirha hi mhaka yona.

E-e, ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva mitirho leyi va yi tsalaka hi artificial intelligence, loko va pasa ku pasa artificial intelligence vona va karhi va nga tivi nchumu.